Diaparo tse e leng gore nna ke a di rata ke diaparo tse e leng goreng di ko maikemisetso a me a sentle. Ke gore le ge, di ka tswa le kwa season-ng ke diaparo tse e leng goreng motho o kgone go di apara di ntse di le ko season-ng ka gonne ke diaparo tse e leng goreng di malebe, ebilane ga di tshwane le diaparo tse dingwe tse dingwe. Ke diaparo tse di dingwe betere go gaisa tse dingwe ka quality le ka mokgwa o ba di dirileng ka teng. Ke kgale ke that's why re tla kgona gore di kgone go gaisa diaparo tseno tse dingwe tse di leng ka mo ntle kamo ka gore ga di kgone gore di tshwane le tse dingwe tse ke tsa mofuta o sa tshwaneng le tse e leng gore di teng mo tshelong a rona, or re phela re di bona diaparo tsa teng, a se tse e leng gore re phelang re di bona, mare ke diaparo tse e leng goreng ga di a tlwaelega mo polekeng that is why di tla thabisa thata.

Ee ya, diaparo moaparo or e diaparo tse e leng goreng ke tsa setso di ke apariwa ko conference-ng, empa go tla bonagala gore conference ya teng ke conference ya mofuta mang, ka gonne o krey-e gore conference e o ke conference e buang ka ditokelo tsa batho yanong fa e le conference ya mofuta o jalo, motho o a kgona gore a apare diaparo tsa gagwe tse e leng goreng, ke tsaya culture or tsa mmuso, o tla kgona gore a kgone gore a represent-e batho ka tsela e e siameng. Apere diaparo tsa gagwe tsa setso, than gore motho, apare ntho e leng gore ha batla go e apara, ebe o kry-e senke a icheba cheba a ntse a le ko pele a sa nnisege sentle that is why re tlo approver-a gore diaparo tse e leng gore ke tsa setso di a kgona go apariwa mare e sa nna gore ke diaparo tsa go tlhagisa letlalo.

Moaparo wa setso wa basadi e ke naganang gore o montle, mare o sa kgaiseng meaparo yo yotlhe, ke moaparo wa ba-Pedi, moaparo e leng gore o kgona and mosadi o apare fa o ya ko conference-ng, or o ya ko lenyalong, or o ya kwa lesong, ka gonne moaparo o ga o tlhagise letlalo thata, jalo jaanong o kgona gore motho ga a apere or motho wa mosadi ga apere a bonagale e le mosadi tota, or e seng gore mosadi tota ba bangwe or se basadi tota, mara go bonagala motho a teng a le presentable-e so la nka fela e sa tlhagisa letlalo, leo le e leng goreng ke lona le le etsang gore motho e nne nkare ga apara sentle, or ga apara sentle ka mo seemong seo sa bosadi, that is why kere moaparo wa ba-Pedi ke one e leng gore o montle maar ha e gore o gaisa meaparo e mengwe or e ya setho se sengwe.

Ga akanye jalo gore ke tsone tse di rileng gore bana ba kajeno ba apare diaparo tse dinnyane, batho ba ba irang gore bana ba apare diaparo tse dinnyane di ko di shopong ka mokgwa o ba irang di-business tsa bona ka teng, ka gonne diaparo tsa setso ga ka di na gore motho o ntshitse nama ke tshotse ke ka mokgwa o motho o tshwanetseng gore apare ka teng ka setso sa gagwe. Jaanong go apara ka mokgwa o a se yone tsela e leng gore e ka ira ngwana gore a tswe ko tseleng, a dule apere diaparo tse dinnyane, tse di tlhagisang nama. ntho e tla irang gore motho a tlhagiseng nama, ke taba ya gore bana ba tlwaetse gore ba apare dilo tse dinnyane, ke dilo tse e leng gore bona ba di tlwaetse ba tlwaetse go di ira fa nako e ntse e tsamaya a itse gore ke diaparo tsa setso, tse di rileng gore bana ba seke ba apara sentle diaparo tsa bona ee.

Fashion-e, diaparo, dibaga, le dilwana tsa go ikgabisa, di bontsha jang gore motho ke wa setso se feng, tse di bontshang ko dilwananeng ke gore motho o tla mmona gore ke motho o tswang ko nthwaneng or motho o ke wa setso se e feng or motho o tswa ko setsong se feng and e gape motho o tla mmona ka diaparo tsa gagwe tsa setso eseng diaparo tse e leng goreng di ruiwe ke semmuso maar a diaparo tse e leng gore di tla apariwa ke motho o e leng goreng ke wa setso seo, a re ka begisa motho wa mo-Ndebele o tla mmona ka dibaga tse le tse di kima le ko maotong wa mosadi gore o motho o o apere diaparo tsa Sendebele and then motho o apereng tlou o tla mmona ka gore ke motho wa kwa tlou or motho wa kwa tlotlu e.

O nyetseng a tshwanetseng go apara moaparo o mosadi o senang go nyalwa, o tshwanetse go simolola go apara moaparo o e rileng, moaparo o e leng goreng o ga o tshwanelwa moaparo wa mosetsanyana fela e leng goreng mosetsanyana o wa itirela fela, that is why go le important-e gore motho a laelwe sentle ko lenyalong. Gore motho o o fetsang go nyala wa apara jang, ka gonne o tla kry-a motho a apare diaparo tse dinnyane, ko pele ga Mmatswale wa gage or Rratswale wa gagwe, ebilane nkare o godisitswe jwalo ko gae, kante a sa godisiwa ka tsela eo, that's why re tle go batla gore motho a rotiwe or e a leadiwe. Nako eo e leng goreng ena, o bona gore setse a itekanetse go ba mosadi wa motho, le motho setse a bone gore le ene mosadi o a gagwe o itekanetse gore ebe motho wa gagwe.